Nna ke bona ho le bohlokwa hore ho be le moeletsi dipapading ho tshwana le boikwetliso jwalo. Nna ke bona e fana ka ntho ekareng like tshepo le hore oe fumane o le ko re o le mafolofolo nthong eo oe etsang.

Ke rata sebapadi sena hobane o mafolofolo haholo and-e ke motho o korang.

Ke nahana hore melemo ya hore bana ba rate dipapadi ba sa susumelletswe ke hore re qale re bapale le bona, re ikwetlise le bona moo hae pele. Ke bona e le molemo haholo ntho eo hobane ke yona e tla ba susumelletsa hore ba rate dipapadi.

Dumelang batswadi. S'ka ha se ke le tsebisitse hore re hloka koloi e tsamaisang bana ha ba ya dipapading. Ke ne ke kopa tshebedisano mmoho le lona batswadi hore re bueng hore re etsa jwang? Le ha re ka ntsha bonyane boo motswadi ka mong hore re kgone hore re ithekele koloi ya rona e leng hore e tla tsamaisa bana dipapading. Ka kopo batswadi.

Ke ile ka qala ho ja dijo hantle tse leng hore ke tlamehile hore ke di je and-e le ho ikwetlisa hape ke ile ka ikwetlisa ke ntse ke ja le meroho le ditholwana. Ke ka hoo, ke ile ka qetella ke le, ke ikutlwa ke le hantle mmeleng.

Nna ke bona eSports-e e le papadi e ntle haholo hobane ke papadi ya nnete ha se ya papadi. So, ke bona e le bohlokwa haholo hore o ikwetlise hore o kgone hore o bapale eSport.

Ee, nkile ka di bapala di-game tsa founung. Ke bona di le hantle ebile di kgona hore di, kelello e sebetse ke hantle. So, di molemo haholo bakeng sa kelello le ho ithabisa.

Bana ba ka, ha le no tseba mehleng ya rona re ne re bapala diketo, re bapala megusha, re bapala mathini. Ho no ho le monate ho feta hona jwale. Dipapadi tsa kgale di monate bo diketo. Ke tlo le ruta tsatsi le leng hore di bapalwa jwang? Di monate ho feta tse leng hore le di bapala hona jwale.

Ngwaneso, ke ao kopa. Ke kopa hore o itlhokomele ke a bona hore e sale o le eSport-ong ha o sa etsa dintho tse ne tlamehile o di etse kgale, ha o sa kgathalla Ke ao kopa ngwaneso, ke kopa tswetswe hore o kgutlele nthong tseo no di etsa kgale. O itlhokomele.

Eya, re a dumela hore o thuse ka tjhelete.

Dikatleho tsa ka di ne di le ngata haholo mehleng ya ha ne ke kena sekolo. Ke ne ke bapala netball-o. Ke ne ke etsa ntho e nngwe feela e leng hore e thabisa batho. Ke ne ke bapala hore ha o le tje, motho o mong le o mong o ne a nthabela.

Ke bona hore ha e ka bapalwa haholo ya kenywa moo nthong tse leng hore ke dipapadi tse bapalwang beke le beke. Ke bona ho le bohlokwa hoo haholo.